Hayi, andivumelani nayo kuba iimbaleki zona azifuni azisebenzisi izinto ezizawubazisela amandla zitreyina ngokubaleka. Bona abadlali bombhoxo bayakhaba kwaye bayatshovana kwaye into leyo engangqamaniyo nemidlalo yokubaleka okanye nendima yeembaleki.

Iyichaphazela ngokuba okokuqala ngendlela elungileyo, bayahlanzeka emzimbeni babe sempilweni. Ngokolunye uhlobo iyabachaphazela ngokuthi bayalimala ingakumbi abadlali berabhi okanye yombhoxo ngoba ngabona badlali badlala owona mdlalo ungakhuselekanga kakhulu kuba kaloku bayalimazana phayana and bayapushana.

Umdlalo endinowudlala ngumdlalo webhola yomnyazi kuba ngowona mdlalo ndiwuthandayo kwaye ngowona mdlalo usenyongweni kum endiwuthandayo and undenza ndizive ndibalulekile kwaye ndizibona ndisezindaweni xa sele ndidlala laa mdlalo.

Ewe, kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani kuba nayo ibalulekile kwaye iveza abantu ukuba banezitamina ezingakanani kwaye bayakwazi ukuya ezindaweni. Kuba ke bedinga isapoti yethu, kufuneka ithathwe njengemidlalo ebalulekileyo kakhulu nayo.

Akulunganga ukulutha umdlalo wevidiyo ngokuba kaloku ayikhuselekanga kwaye inobungozi obukhulu, ngoko ke andiyichasi kakhulu kwaye andinayo into eyichasayo kwaye ndingasokuze ndiyichase nangaphambili.

Hayi, ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa kuba kaloku nathi singabantu abangezizo izityebi okanye kwamntu uyakwazi, nawuphi na umntu uyakwazi ukuzenzela imisebenzi yokuzonwabisa ngendlela yakhe kwaye azive ebalulekile onwabile.

Kukupheka kuba ukupheka ndiyakuthanda ngeyona ndlela and kuyandonwabisa, kundiva ndisekhayeni lam ndonwabile ndikhululekile nasemphefumlweni. Kususa zonke iingxaki endinazo, ndiyalibala.

Ewe, abantu ebenza imisebenzi abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba kaloku abanyanzelwa ukuba benze ntoni ngaliphi ixesha. Kwaye yinto abazikhethele yona, abayithandayo nabazivayo ukuba bayayithanda and bayayichasa nesenyongweni kubo, nabangenza nantoni na ukuze bazive bonwabile xa besenza wona.

Kukudlala ii-games kuba kuyandipholisa engqondweni kwaye ndichitha isithukuthezi ndiphumle kakuhle ndilibale ngazo zonke ezinye izinto.

Ewe, nawo umdlalo wegalufa ngomnye womsebenzi wokuzonwabisa kodwa unabo ubungozi obuthile kuba uyakwazi ukulimala ngenxa yokuba, ngenxa yebhola yegalufa eqinileyo kodwa ke nawo uyonwabisa xa sele uwudlala nomntu ongenaso isivathelo esikhulu.

Ewe, ukhona. Kukuzifota kukuphuma uyobethwa ngumoya okanye kukuhlala ukline apho uhlala khona kuhlale kucocekile kwindawo ohlala kuyo ngoba kuba abantu abaninzi bathanda ukusebenzisa ixesha labo lokuphumla ngokucoca kwaye bahlale .